Izinzuzo ze-superwash, kulula ukuyinakekela, ayinciphi mayiwashiwe. Ihlala isikhathi eside, ayixebuki futhi kalula. Iphinde futhi ngingasho ukuthi eyezinye ezinakekela umhlaba noma izizwana nomhlaba ezingawuxhaphazi. Ayisebenzisi amanzi amaningi, ikakhulu ngoba siphila esikhathini esinzima sokushodelwa amanzi ngenxa yeyingqalasizinda eziphukileyo emphakathini. Yinhle kakhulu ebantwini abanenkinga yesikhumba esizwelwayo phecelezi o-eczema kanje. And-i kungumqondo omuhle ukuyisebenzisa, abantu abaningi bayayithanda. Ikakhulukazi eskhumbeni seyingane iyathandeka, omama abaningi bayayidinga ukuyisebenzisa futhi bancamela ukusebenzisa yona.

Kuke kwaba nezikhathi endaweni yangakithi lapho imvula inetha khona ngokwanele. Kanti futhi sisanda ukufaka izitshalo zethu phansi, ikakhulukazi ummbila. Ummbila uthanda amanzi kakhulu ukuze ukhule ube muhle, ube kuhlaza kahle, uqhakaze. Kanti-ke njengoba sihlala KwaZulu-Natal, sesike sabhekana nezimo ezimbi ezinzima kakhulu emphakathini wangakithi. Lapho imvula inetha khona izigcine isiyizikhukhula. Igcine isimosha ngisho izitshalo ikhukhule izitshalo zethu. Sithi masiya emnyango siyobheka izitshalo azisekho zifile zonke zibulawe amanzi. Loko kulethe ubuhlungu ezinhlizweni zethu kanti bese silindele ukuthi indlala ngeke isasifica. Sizodla sisuthe kwezitshalo zethu.

Izindwangu zoboya, kumele uyineke emoyeni, yoma kalula, ayisebenzisi ugesi omningi. Uma ufuna nje ukuyi-ayina ungayigqoki ishwabene, i-ayina lakho libeke kumlilo omncane. Ayiwashwa kakhulu uyishuke isikhathi eside, kulula ukuyinakekela. Akumele futhi uyifakelele amakhemikheli phecelezi o-bleach-i, i-fabric softener ngoba ayidingi ukuthikanyezwa yonakala kalula. Njengoba iyindwangu yekhethelo. Kumele le ndwangu uyinakekele ngaso sonke iskhathi. Awuyineki elangeni iskhathi eside, mawuyi-ayina ifuna engathi ungayi-ayina isadempu. I-ayineka kalula, iqhakaze ibe yinhle ngisho uyigqokile. Izwakala imnandi eskhumbeni ayisithikamezi.

Impova singayiseka ngokuthi singazibulali singenza isibonelo ngezinyosi. Izinyosi zithutha uju zisebenzisa izimbali akumele sibulale izinyosi. Izinyosi ziyasisiza kwimpova phecelezi i-pollination zithutha ziye ezimbalini kanye nezimbali ziyidinga neyinyosi. Kudingakala amanzi, amanzi okuyinto eyimvelo lapho sizodinga izinqgalazizinda eziqinileyo ezingeke ziphazamiseke. Kungenzeka futhi ukungcola, kube nokungcola okuhle okuzodingeka ukuthi kukhule izitshalo nezimpova futhi zikwazi ukujabula, zisebenze ngendlela efanelekile. Kunezitshalo ezidinga ezimpova, kunezilwane ezidinga ezimpova ukuze nazo zikhule kahle zibe zinhle. Njengathi singabantu sidinga ukudla namanzi ukuze siphile.

Inzuzo yokusebenzisa imicu yemvelo, kuhle ukusebenzisa izinto zemvelo ngoba azinawo ama-chemicals amaningi. Okanye izithambiso eziningi ezisuke sezifakiwe ukubulala izinto. Njengokuthi kwesinye isikhathi kuyenzeka kube nalawo magciwane adingekayo ukuze isitshalo sikhule. Kubalulekile ukuthi sifunde ukuzenzela zonke izinto ngezandla zethu. Singaze siphumele kwamanye amazwe noma siye ezitolo siyofuna usizo. Loku kusisiza ngokuthi sithathe imali yethu ibuyele ephaketheni, sithole inzuzo. Sazi ukuthi sinemali esiyigcinile ephaketheni ezosisiza ngakusasa, singasebenzeli indaba yokuthi imali yethu iphele. Konke kuba kuhle masizokwenza izinto ngemvelo nokungabulali umhlaba wethu, uhlale ukucocekile ngaso sonke iskhathi.

Ubuchwepheshe buthuthukisa ukukhiqiza kwezolimo eNingizimu Afrika ngokuthi sikwazi ukukhiqiza ngokushesha. Ngoba mawukuthi kukhiqiza abantu kuzohamba kancane loko kuzobulala nesimo somnotho. Singakwazi ukudiliva ngeskhathi esuke sibekiwe kanti mesazi ukuthi sisebenzisa imshini. Noma ubuchwepheshe besimanje siyazi umsebenzi uyashesha uyaqhubeka kalula. Nayo leyo mshini futhi iyawadala amathuba omsebenzi ngoba kuzodingeka onjiniyela. Abazoyinakekela imshini inkampanini ngaso sonke isikhathi ukubheka ukuthi isebenza kahle yini, konke kusahamba kahle. Kuphinde futhi babheke ukuthi akukho bungozi yini nalapho kunabantu abaqashwayo. Kusanamathuba emisebenzi, awunciphi amathuba emisebenzi kakhulu. Sonke siyabhenefitha.